Dumela mme ke nna Tankise mosebeletsi wa Road Freight. Ne ke batla ho hlalosetsa mabapi le parcel-a ya hao, hore parcel-a tsa lona ka nako engwe di nke nako ka baka la hore transporoto ya rona isa di parcel-a naheng tse fapaneng ka bongata. Jwale mmeng hee ke mabaka a mang a etsang hore parcel-a tsa batho ba bang di nke nako ho fihla ho bona. Re kopa o bana le rona, hape re kopa maitshwarelo, a hore parcel-a ya hao e fihle ka ka mora nako e telele.

Motswalle ha ngata dikoloi di ba tla bo makheniki ba ileng dikolong, ba nang le tsebo e ngata ya ho lokisa dikoloi. Mme wena, ha o nka e lokisa, ke ka moo e tlo senyeha ka teng hobane tsebo ya ho lokisa ha eyo, mme ho bobebe ho fuputsa pele hore ke bo mang ba ka kgonang ho lokisa koloi ya ka tsela e nepahetseng.

Leeto le monate leo ke le hopolang e ne le letsatsi le ke tsamayang le moratuwa wa ka reya Cape Town ka bese. Ke le hopola hantle letsatsi lena hobane ne le le bohlokwa haholo ho nna. Ka lebaka la hore ne re ya moo e sale re batla selemo kaofela, ne re ja le ebile re ja le dijo tse monate jwalo ka bo KFC leetong la rona. Dijo tse leng hore re di thabela haholo ha re le babedi, re la fihla ka tsatsi la bobedi hobane leeto leo, ke leeto le letelele haholo.

Dilori tse tsamaisang thepa hore di be kotsing haholo mebileng. Ke ka baka la hore bakganni ba kganna nako e telele ba le bang, mme ka tsela enana ba kgathala ha hona batho bao ba thusang. Ka tsela enana hangata ba bona ba kenang dikotsing tsa hore ho etsahale di-accident-e hape ke tsela ya hore ha ba thole tshehetso e ba e hlokang dikhampaning tsa bona.

Dumelang theko tsena tsa rona tsa dibeseng di tsamaya ka hore ha o batla ticket ya ho ya Kapa hangata di qala ka bo three hundred ho tla fihla ho five hundred, mme leeto la teng e tla ba mashome a mabedi leetong la tsela hore o fitlhe moo o batlang ho ya teng Kapa. Hape ka beseng ya rona o tla fumana, tshebeletso tse ntle tsa hore o tla kgona ho dula hantle ka hara bese. Hape ho na le moo o tla kgona ho ema hanyane ha o hloka ho ya ntlwaneng.

Mesebetsi ena ya dikoloi tsa Uber le Bolt di entse maphelo a be monate haholo. Hobane o kgona ho bitsa transport-o ya hao o le ka tlung. O kgona ho kena fonofonong o e shebe app-eng ya hao founung hantle, mme o kgethe le motho a batlang ho kgannela ao fihlise leetong la hao. Ka tsela enana batho maphelo a bona a bolokehile haholo hobane le ditsotsi ha di sa kgona ho ba fitlhella bobebe.

Ntho tse ke di lemotseng haholo ha batho ba nka maeto a matelele haholo ka dibese, ke hore ba hloka dijo haholo pela bona, hape ba hloka le kgefutso ya ho ya dintlwaneng. Hape le ho re difonofono tsa bona di dule di tletse.

Tse ding tsa di taxi, ha di fane ka tshebeletso e ntle ho setjhaba, mme ke ka hoo batho ba sa kgoneng ho ba fa tshehetso e tshwanang. Tse ding tsa ditshehetso di fapane ho bo raditekesi ba bang.

Dumelang monghadi e le nna moreki wa tekete ya bese. Ke tlo fana ka tletlebo ya hore basebeletsi ba lona ha ba fe batho ba ka hara bese monyetla wa hore ba ye ntlwaneng kapa ba lo reka dijo. Oo ke mokgwa o mobe hobane batho kaofela ba patetse ka beseng hore ba tlo kgona ho thola tshebeletso e ntle kaofela. Ka kopo ne re kopa re le setjhaba kaofela tjenana hore, le etse basebeletsi ba lona ba sebetse hantle.